Ndicinga uba yingozi into yokubona ii-posters zamayeza ngoba abacacisi kakuhle malunga nee-side effects. Ikakhulu bachaza ezi ndawo zilungileyo zodwa.

Umntu okhubazekileyo kufuneke aye kwaSASSA okanye uba kukhona umntu omdala okanye loo mntu amjongileyo ahambe naye bayobhalisa isibonelelo sikarhulumente khona. Abenamaphepha okuba, amaphepha kagqirha achazayo ukuba loo mntu ukhubazekile and kusintoni isikhubazeko sakhe.

Hayi kwindawo endihlala kuyo alikho, ayikho inqwelomafutha ezisa izinto ezonyango.

Ewe, kuyayichaphazela ngoba ngoku kufuneke ube, ube ngumntu ingqondo oyivulileyo nezinto ozenzayo uzazi uba ujongene nomntu omdala. Umntu omdala olapho ingqondo yakhe ngoku seyiyeyomntwana and ke ngoku xa usowuphakathi kwabanye abantu uba, kuba khona ukuchaphazeleka kwengqondo ngoba ngoku abantu ubaphethe ngale ndlela ophethe ngayo lo mntu mdala.

Ingxaki yokuqala yeyokuba umntu noba uba unxibe into emfutshane urongo. Intombazana akulunganga uba inxibe into, izinto ezimfutshane ngoba ngoku siphila kwixesha loba abantu badlwengula baxhaphaza nditsho nabantwana abaneminyaka emibini. Umntana oneminyaka emibini okanye ononyaka omnye umntu amxhaphaze, kodwa bathetha ngento yokuba ukunxiba iinto ezimfutshane akulunganga kuko oku kwenza amadoda ukuba asixhaphaze ngokwesondo. Yenye yezinto ezirongo eluntwini leyo eziluthethayo.

Ufunda ngokwe-instructions zale nto oyinikiweyo, zemashini. Utsho umxelele ingxelo ngale ndlela kubekwe ngayo kwelaa phepha olinikwayo xa kuphuma laa mashini.

Mna ndicinga ukuba kubalulekile ukuba xa abazali bese kwelaa xesha loba bahoywe ngabantwana babo uba abantwana babo babahoye. Enye into futhi uba abantwana uba kufuneka kube khona umongikazi, abantwana mabaqeshe umongikazi oqeqeshekileyo azobancedisa and okanye abafundise ngendlela afanele izinto zenzeke ngayo. Bahlale bancedisane nomzali wabo.

Ndicinga ukuba urhulumente kufanele abe neenqwelo zamafutha ezonyango ezininzi ngoba zicotha nje kungokuba zimbalwa kwazona, ikakhulu kakhulu kwiindawo ezifana neMpuma Koloni, iindawo ezifana neMpuma Koloni neNtshona Koloni. Kulapho , kulapho iinqwelomafutha zimbalwa khona.

Ndicinga ukuba isizathu soba abantu abakhulileyo bakhathazwe yimpilo amaxesha amanintsi kubuya zonke ezaa nto mhlasimbe umntu wayezitya okanye ubomi babo kuba sebunkenenkene. And futhisi ke nezinto abazityayo, abazihoyi izinto abazityayo batya nje nantoni na. Abayihoyanga kakuhle impilo yabo, yiyo loo nto bethandwa zizinto ezinkulu and namajoni omzimba abo awusekho, awusaqinanga amajoni omzimba.

Ndicinga ukuba mna uba ingandim loo tishala lowo ndingake ndibizele abazali imithingi okanye ndizame ukwenza uvavanyo. Uvavanyo malunga , malunga ngee-families zabo khona ukuze sazi uba iimeko ngeemeko zee-families zabo zinjani, zosapho lwabo lunjani.

Ndicinga ukuba mna ulwazi lokucwangcisa esikolweni lukhutshwa ngokwaneleyo. Ingxaki isemakhayeni apho abantwana abanintsi bangafundiswa khona bahlaliswe phantsi ngabazali babo kuthethwe ngocwangciso, ngocwangciso.

Akukho nto endiyazi kakhulu malunga , malunga nabantu abakhubazekileyo nezinto abazifumanayo. So andithandi ukuphawula kakuhle kulo , kulo mba.

Ndingathi kumhlobo wam aqale kuqala enze uphando malunga nezi pilisi. Ajonge ukuba azinazo, zithini na kwicala lazo ezimbi zenza ntoni. Yintoni le embi ziyenzayo? Yintoni entle eziyenzayo? Ngaphambi kokuba azisebenzise ngoba uphando lubalulekile. Kunokwenzeka kanti zibangela izigulo ezithile.

Abantu bafunde ukuthemba kakhulu abantu abangabo abangengabo oogqirha kuba bebona, umzekelo, kuba benona ii-results abantu abaye bazifumane kwizinto abazithengisayo ezifana namayeza neepilisi. Ezi zingengabo ezoogqirha kodwa ezi zenziwa zimanyufekhtsharwa kwezinye iindawo. Baye babone ukuba zezona zingcono kunezi zoogqirha.

Ayingomashwa into yokusweleka komntu. Into yokusweleka komntu yinto edalwe nguThixo ngoko ke ayingawo amashwa. Kodwa ke kuyafuneka njengomntu uzisuse ubumnyama obu bokuswelekelwa. Ungahlali nje uphole kungakhange kubekho nto oyenzayo.

Mna ndicinga ukuba ezona zinto efanele zenziwe ukuba abantu baloko beqaphele xa kusuka ematyotyombeni kunye nemililo, more especially xana kusukela ugesi ngoba abantu abaninzi basebenzisa ugesi namakhandlela, abantu abahlala ematyotyombeni. Kulapho ke kufanele aqaphele apho izinto zakhe, indlela izinto zakhe azibeka ngayo. Uzibeka njani? Uzibeka phi? Azisuse ebantwaneni, zingabikho kufutshane kubantwana.

Kubantu abahlala ezilalini azikho izikhuseleko ezivela kurhulumente, abantu bazikhusela emakhayeni abo. Ikakhulu bazikhusela ngezinja kuba izinja ziba bukhali and ebusuku zikhonkothe xa, umntu ave ukuba kukhona abantu abazayo okanye kukhona abantu abazama ungena endlini yakhe. Bazikhusela njalo abantu basezilalini. Azikho izinto , iinzame ezivela kurhulumente xa , ebantwinin basezilalini malunga nokhuseleko.

Mna ndandiziva ndikhuselekile ngonganxibi imaskhi ngoba eyona nto yayingathi yenza izinto worse yayikukunxiba kwemaskhi. Ngoba wawuzifuthamisela nge-oxygen ingeyona nto , xa ujonga ngokwesayensi ayiyonto ikhuselekileyo leyo yokuyenza uba uzifuthanisele ngemaskhi ixesha elinintsi.